Batswadi bohle ba e nang le bana ba kenang Tshepathuto. Ke rata ho bitsa kopano ena ha ele moo ho ile ha bana le qeto tse nkuwang ke sekolo tseo re neng re le siko re le batswadi ba bana hane di nkuwa. Ka hoo, kene ke kopa le fihle kopanong hona mane sekolong ka hora ya bohlano ho tla buisana ka taba ena le matitjhere le lona hape. Ya ngotseng, motswadi ya ngwana a kenang Tshepathuto eleng Ntate Kgorohle.

Ke nahana hore sena se bakwa ke bana ba rona ba sa lateleng melao e beilweng. Ho thibela sena, rona batswadi re tlameha hore re dule re le teng ka nako tsohle haufi le bana hoba thusa. Ha ele e se ka nako tsohle re dula re utlwisisa. Re kgone ho botsa hoba tshwereng dipetlele hore ho etsuwa jwang? Kapa se etsahalang se bakwa ke eng?

Tshwarelo hle, nna kene ke sa tsebe hore lefu lena la TB ha le batle hore o tlodise ho nwa dipidisi. Ka ha nna ke se ke ikutlwa hore ke fodile, ke ile ka nka qeto e tla etsang hore dintho di be mpe ka ho fetela. Ke ho se tsebe bahaeso, ke kopa tshwarelo.

Tshwarelo motswadi ka seo. Nna ke le mosuwehlooho ke tseba hore thuto ekang eo e teng mona sekolong. Ha ele mesuwe e meng ke nahana hore e ye e etse phoso e se ke ya ba badisa. Ka hoo, ke kopa tshwarelo. Kene ke kopa hle motswadi ho nka boikarabelo bona ho eletsa kapa ho kgothatsa matitjhere a mang ho badisa bana ka thuto e shebaneng le tsa bophelo. Tswetswe hle motswadi.

Tleliniki e tsamayang e tlameha ho fana le ka dipidisi ho bao ba tshwereng ke malwetse ao le bao ba sa kgoneng ho finyella dipetlele kapa ditleliniking. Bohlokwa ba seo ele ho thusa hore ba se ke ba e fumana ba sa kgone ho nwa dipidisi ka lebaka la hore bona ha ba kgone ho fihlella tleliniking kapa sepetlele.

Motho ya sebetsang tleliniking kapa sepetlele ha ka nrekisetsa meriana. Nka leba kwana seteisheneng sa maphodisa hore ke kgone ho mo tlaleha hore le nna ke kgone ho fumana toka ka ha dintho tsa tleliniking di sa rekiswe.

Se bakang hore maemo a mokudi ya nwang meriana ya setso hore a mpefale, ke hore ha a jwetswe ka nako e nngwe hore a nwe jwang? Yena o reka feela. Ka ha motho ya rekisang o tlameha ho mo bolella hore o nowa jwang? Ka nako e feng? Le ha ho etsahalang?

Ba bang eya, ba bang tjhe. Ka ha ba bang ba dula tlasa mmuso o sa ba hlokomeleng. Ha ba bang ba dula tlasa mmuso o ba hlokomelang.

Ha hona mathata, ha ho le jwalo ba haeso. Empa wena mme le ntate le tlameha ho kgothatsana kapa ntate ho kgothatsa mme hore ka mora ho etsa seo a nke dipidisi tse thibelang ngwana hore a se ke a fumana lefu lena ka ha le le sehloho.

Nka ba eletsa hore hang ba qeta ho tswa seemong sena se boima hakaalo. Ba tlameha ho nka dipidisi tse thibelang hore ba se ke ba iphumana ba le mathateng a kang ana.

Tjhe, ha ke batle ho bua maka ke batla ho bua nnete feela. Matsholo aa a reretsweng ha kgone ho fihlella.

Ho bohlokwa haholo hore ba ye ho ya itekola kgafetsa-kgafetsa hobane matsatsing a kajeno re phela matsatsing eleng hore batho ba bangata ba robala le batho ba fapaneng kgafetsa-kgafetsa. Ka nako e nngwe sena se bakwa ke hore ba dula ba le tlasa tahi, ke ka hoo ba qetellang ba nka diqeto tse kang tsena.

Mme hle, ke tshepa hore o hantle. Ke fihlile mona shopong ya meriana, ke ha ke fumana hore meriana ena e tura ka tsela e makatsang. Ka hoo hee, nka se kgone hore ke e reke kapa ke re wena o ntlatselletse ho e reka ka ha tjhelete e haella. Jwale kene ke nahana hore ke tla nwa meriana ya setso ho fodisa hlooho ena e ntshwereng.

Motswalle wa ka, ka kopo hle eseng ka tello. Ka ha o bona hore o nwa meriana ena ya setso, o tlohelletse yane ya tleliniking. Ka pono ya ka kene ke le ke bona o le betere ka yane ya tleliniking, ka ena ya setso ke bona o kula haholo le ho feta. Jwale ka motswalle ya o kgathalletseng, kene ke kopa hore o nwe dipidisi tsa hao tse fumanehang tleliniking hore o kgone ho lwantsha lefu lena leo o tshwereng.

Motho ya ka etsang seo ke motho ya tsebang moriane hobane mane sekolong sane sa setso hona le ho etseha hore hobe na le ntwa eo ba lwanang ka yona kapa ho romellana ka meriana. Jwale ha o sa tsebe ho thibela moriana oo o kotsi o shapuwang ka ona, o ka se loke. O tla bolaisa bana ba batho ebe o kena tjhankaneng.